Ngokoluvo lwam iibhasi zikhuselekile kuneeteksi kuba zihlala zilandela imigca ecwangcisiweyo, ziqhutywa ngabaqhubi abaqeqeshiweyo kwaye zihlala zilawulwa ngurhulumente.

ibhasi enye ikhuselekile ngakumbi kuba izinzile, ayiphakami kakhulu emhlabeni kwaye inobungozi obuncinane bokugingqika xa kukho ingozi.

Ekhaya andizisele isipaji okanye ndisebenzise enye indlela yokuhamba efana neteksi okanye ndibhatale ngekheshi ukuba ndinayo.

Ndingacela ndingacela uxolo kumqhubi webhasi ndimxelele ukuba andinalo ikhadi kwaye ndibuze ukuba ndingenza ntoni. Ndingacela uncedo okanye ndibuze ukuba ikhona indlela yokuhamba endinokuyisebenzisa okwangoku.

Ndingamcela ukuba ajonge ishedyuli yebhasi afike kwangethuba estopini aze asebenzise ikhadi lebhasi or okanye azi ukuba kufuneka ahlawule njani. Ndingamcebisa nokuba agcine imali encinci eyongezelelweyo xa kukho ingxaki.

Ndingaziva ndicaphukile okanye ndixhalabile kuba ndingafika emva kwexesha emsebenzini. Le meko ingabangela ukungaphatheki kakuhle, ngakumbi ukuba andinazo ezinye iindlela zokuhamba.

Ndingakhangela enye indlela yokuhamba ngeetekisi okanye ndisebenzise i-app yokujonga ukuba itreyini ihamba ngabani ixesha. Ukuba akukho ndlela ndingazisa emsebenzini ukuba ndiza kulibaziseka.

Ndingahlala emehlweni okanye ndime ngokuqinileyo ukuze ndifike emsebenzini ngexesha endaweni yokulinda enye ibhasi enokuba iya kulibazisa ngakumbi kunale.

Ndingabuza umqhubi webhasi ukuba ibhasi iza kuya phi, ndize ndicele ingcebiso ngendlela yokufika kwindawo endiya kuyo. Ukuba kuyimfuneko ndingehla nditshintshe ibhasi kwenye indlela eya apho ndiya khona.

Ndingabuza umqhubi webhasi ukuba ibhasi iza kuya phi, ndize ndicele ingcebiso ngendlela yokufika kwindawo endiya kuyo. Ukuba kuyimfuneko ndingehla nditshintshe ibhasi kwenye indlela eya apho ndiya khona.

Kubalulekile ukuba ibhasi ibambe ixesha ukuze abakhweli bafike ngokukhawuleza ezindaweni abaziyayo njengemisebenzi, izikolo okanye izikhululo. Ikwanceda ekucebiseni uhambo lwemihla ngemihla, inciphise uxinzelelo kwaye ibonakalise ukuba iinkonzo zothutho zithembekile.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ukuze abakhweli bafike ngokukhawuleza ezindaweni abaziyayo njengemisebenzi, izikolo okanye izikhululo. Ikwanceda ekucebiseni uhambo lwemihla ngemihla, inciphise uxinzelelo kwaye ibonakalise ukuba iinkonzo zothutho zithembekile.

Ukunyuka kwamaxabiso eebhasi kuchaphazela abakhweli kuba baye bachithe imali eninzi baphoswe yimisebenzi okanye isikolo. Kwaye kunyuka noxinzelelo ngenxa yeendleko eziphezulu, bachitha imali eninzi kwaye abanye baye banyanzeleke ukuba bahambe ngezinye iindlela.

Ukuba ibhasi ingawutshintsha umzila inceda abakhweli abafuna ukuya kwiindawo ezahlukeneyo, inciphisa ukulibaziseka kwaye iyakwazi ukusebenzisa indlela engagcwaliyo xa kukho ingxaki.

Ndandisokola kakhulu ukufika emsebenzini ngenxa yoqhankqalazo. Ndachitha imali eninzi kwezinye izithuthi, ndalibaziseka emsebenzini yaye ndaxhalaba nokuqhubeka komsebenzi wam. Ndachaphazeleka kakhulu, ndandisebenzisa imali eninzi.

One, balibaziseka emsebenzini. Oku kungakhokhelela ekulahlekelweni ngumsebenzi. Two, bachitha imali eninzi kufuneka basebenzise ezinye iindlela ezibizayo zokuhamba. Three, baxinezeleleka ngokwemvakalelo ngenxa yoxinzelelo lokungazi ukuba baza kufika nini okanye njani.